Dikgwetlho tse dikgolo tse di lebaneng dikepe tse di rwalang dithoto mo dikarolong tsa dithoto le tsa dikepe di akaretsa tsamaiso ya dithoto, thekenoloji ya logistic-e, tirisano mmogo le di-company le mafaratlhatlha.

Motho yo a tsamayang ka maoto a ka tlhagelwa ke dikotsi tse di akaretsang, dikotsi tsa tsela, dikotsi tsa motlakase, dikotsi tsa tshenyo. Go netefatsa batho ba sireletsegile ka nako tsotlhe go tshwanetse go dirwa tse di latelang, tshireletsego ya tsela, tlhokomelo ya motlakase le tse dingwe.

Mekgwa ya melemo ya go tsamaya sekgala se se leele ka bese ke kgwa mowa, fokotsa kgotlelelo, tuelo le kgwele ya mmele.

Molao o bakgweetsi ba itlhokomolosang ona ka dinako di le dintsi ke go kgweetsa ka lebelo le le kwa godimo go kana go fetisa lebelo leo le lekaneng.

Maitemogelo a me a go dirisa dithekisi ke gore thekisi e tsamaya nako nngwe le nngwe ka jalo re fitlha ka nako kwa tiro mme le bakgweetsi le bona ba botsalano.

Fa nka nna le baeng mo lefelong leo ke dulang mo go lona, nka ba isa kwa youth center kana lefelo leo bašwa ba binang mmino wa setso le go tshameka metshameko ya setso. Mme ka ba palamisa sepalangwa sa bese go ya moo.

Nngwe ya dikhamphane tseo ke di ratang tsa dibese ke City To City le Citiliner ka gonne di sireletsegile ebile di babalesegile ebile di tsamaya ka nako.

Ee, go na le ditirelo tse di kgethegileng tsa dipalangwa tsa baagi tsa batsofe mo lefelong leo ke nnang mo go tsona, mme seno se ba tswela mosola go le gontsi.

Lefapha la dibese le ka simolola ka go oketsa magato go tloga fatshe, gore bagodi fa ba palama bese ba seke ba sitega.

Dipalangwa tsa setšhaba di ka fitlhelela ditlhokego tsa batsofe ka go aga mafelo a .

Leeto leo nkileng ka le tsaya ka bese le le leele ke fa ke ne ke tloga mo Mpumalanga ke ya kwa Free State go ya go etela metswalle. Ka jalo fa re ne re le motseleng maemo a bosa a ne a fetoga mme pula e kgolo ya simolola go na.

Ee, ke nnete go le gantsi re duela thekisi go ya ka manno a rona mme fa motho a sa duela, mokgweetsi o emisa thekisi go fitlhela motho a duela.

Go diega ga maeto a a maleele a sefofane go ka ama maitemogelo a bapalami ka tsela e e sa itumediseng ka gonne bapalami ba nna mo leetong lobaka lo loleele mme ba lebeletse phomolo, tsholofelo kgotsa dikopano. Mme seno se akaretsa go tlhoka boitumediso, go senyega ga ditlhopa kgotsa dipokano le ditshenyegelo tse di oketsegileng.

Koketsego ya ditlhwatlhwa tsa bese e ka ama bapalami ka ditsela di le mmalwa le fa go ntse go le botlhokwa gore puso e fokotsa ditshenyegelo ka go ba naya leokwane. Fa ke kamano ya kemo ya ditlhwatlhwa le boitemogelo jwa bapalami. Phetogo mo maatlafatsong a ditšhelete tsa lelapa bapalami ba le bantsi segolobogolo ba ba itekanelang ba ikaegileng ka dibese jaaka tsela e e theko e ko tlase ya go ya tirong, sekolong kgotsa maranyaneng.